Temothuo e tsamaisana thata le maemo a bosa so re tshwanetse ke gore re tlhokomele enviroment ya rona. Re dire ka thata gore go se ka go a nna le pollution, mo enviroment-eng ya rona. Ga go le yalo maemo a bosa a ka se be le bothata. Dilo tse di dirang go maemo a bosa a tlhakatlhakane ke kgotlhelego ya lefatshe, le go dirisa dilo tse eleng gore dikhemikhale tse e leng gore di affect-a environment ya rena. Re tshwanetse re seka ra kgotlhela metsi, ga re litter-ra re sekano tshuba melelo ka nako e nngwe le nngwe, ke tsone dilo tse di tlholang, go kry-a go fisa thata. Ebile le dipula di sa tlhole dina, ga pula e sa ne kgotsa thempereitšha e fisa thata ga gona gore dijalo di ka gola.

Di thusa dikgwebopotlana gore di kgone go gola le gore ba kgone gore ba hire batho ba bangwe ka mo community-ing ya bone, gore ba kry-e mebereko. Ebile ba ba fa le maatla go ba bontsha gore ba ka kgona go dira go feta mo ba dirang ka teng. Ga ba bona dijwalo tsa bona di kgona go rekisiwa kwa ditoropong le bona ba ba le maatla a go tswela pele ba dira tsa go jalwa, temothuo le gore ba thuse le ba bangwe go le bone ba thome business ya go tshwana le e. Ga ba bona gore ya tsamaya go na le se sentle se se tswang ka mo go yona.

Tlhaelo ya metsi e affect-a balemirui thata, ka gore ga ba sa kgona go lema. Ebile le dienywa tsa bone ga se tse eleng gore di ka kgona go rekisiwa. Ka seo e ba busetsa kwa morago ga ba na le metsi ba kgone go producer dienya tse di siameng, mme ba di rekisetse batho ba di supermarket-e.

Ke nagana gore e botlhokwa gore o itse o be le kitso ya selo se o se dirang. Ga o kgone go bala wa kry-a botlhale, go tlo ba bonolo gore o se dire ka matsogo and e se kgone go tswelela pele. So go botlhokwa gore o ithute pele o ka simolola go dira selo ka matsogo.

Go ka ba botlhokwa ga di-college di ka fa balemirui ba gona yanong opportunity. Ya gore ba kgone go bala, ba kgone go ba thusa ba ba fe di ideas tse dintšhwa, tse ba ka di berekisang jaaka balemirui. Gore ke eng tse di berekisiwang gona yanong, gore o kgone go bona success mo dilong tse o di dirang. Ga ba ka ba letseno la gore ba kgone go ya ba ithute ka barui, pele ba ka tsweletsa pele temothuo ya bona.

Ke nagana gore diruiwa ga di tlhokometswe sentle di isiwa mebarakeng, di kry-a go entiwa le dikgogo tsa teng di kry-a nako ya go , di kgona go gola pila di ntshe nama e e nang le dikotla.

ke nagana gore baagi gore ba rotloetswe gore ba tswelele pele ka go lema, ke ga ditoropo di ka tla ko bone di a kgona go reka dilo tse ba di lemileng. Ke yone e tlo bafang thotloetso, ya gore ba gole ba bona gore ba kgona go kry-a madinyana ga ba rekisitse dilo tsa bona. Ebile baagi gape ba ka kgona go itirela dijo, ba sa tlhole ba ya ditoropong, ba ile go reka dijo tse e leng gore di tlo ba cost-a gore ba namele, ebile o tlo kry-a e le tsa tšhelete e e kwa godimo.

Ke nagana gore go ka ba botlhokwa gore ba fe badiri ba leng kgale ba dira ko dipolaseng opportunity tsa gore ba kry-e chance ya go ithuta ka bolemirui. Ba ba dirise di-courses tse khutshwane, gore ba kgone go ithuta ba be le kitso e ntsi ka tsa balemirui. Gore ga ba boela morago kwa dipolaseng ba kgone go dira botoka, ba bone le bone gore go na le sengwe se ba se ithutileng, se ba ka se diragatsang yanong ka matsogo a bone.

Ke nagana gore puso e tshwanetse e tshware balemirui jaaka motho o mongwe le o mongwe o berekang. Ba be le melao e leng gore ke ya labour law e ba sireletsang, e sa sireletse fela molemirui mme e sireletse le batho ba e leng gore ba bereka mo polaseng ya gagwe.

Ke kgang e botlhokwa e le tota go na le di-company tse di tswang ka kwa ntle tsa moša mawatle. Tse e leng gore ba kgonne go kry-a lefatshe, ba tlhoma di-company tsa bone ba dira difeme. Mme batho ba Aforika Borwa ba sena lefatshe, le e leng go ba ka lema mo go lona. Ke nagana gore ka tsela e dilo di tsamayang ka teng mo matsatsing a gompieno, go tla ba botlhokwa thata ga ba ka fa batho ba Aforika Borwa lefatshe le e leng gore ba ka thoma go itirela temothuo mo go lona. Ke bothata bo bo tona ka mo Aforika Borwa, ke tlhokego ya lefatshe. Ba teng batho ba ba nang le kitso ka tsa go lema ba tlhoka lefatshe gore ba kgone go lema.

Ba fe bana opportunity tsa gore ba kgone go ithuta ka go bafa di-bursary tsa gore ba kgone go ithutele temothuo. Ebile ba dire gore di-course tsa temothuo di nne teng, mo di-community-ing, mo di-college-ing tse di leng gaufi le batho ba e leng gore ba disadvantaged.